U ya nga ha nṋe ndi vhona uri mirundu a yi ngo tsireledzea nga murahu ha uri vhunzhi ha vhathu vha ano maḓuvha vha shumisa zwishumiswa zwine a zwi ngo tendeliwa zwine zwa sala zwi tshi khou vha khombo kha matshilo a vhana. Nṋe ndi vhona zwavhuḓi hu uri muthu a dzhie ṅwana a mu ise vhuongeloni uri a kone u ya u thuswa hone nga vhathu vha ne vho zwi dzhenela tshikolo vhane vha vha na zwishumiswa zwa hone zwine vha kone uri vha zwi shumise hu uri vha kone u ita hezwo zwine zwa kho itiwa. Zwino nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea kha mutakalo ya vhana ngauri vha ḓo wana vhana vha tshi kho eḓedziwa madakani na dzi phepho vha si na zwiḽiwa vhaṅwe vhana vha anzela u tambudzwa lwa vhudzekani nga henevho vhathu vhane vha vha vha na vho hanengei zwine zwa sala zwi si tshavha zwo tsireledzea kha vhana.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme u ṱanzwa miroho u sa athu lugisela zwiḽiwa zwi si na ndavha uri ndi zwa sialala kana asi zwa sialala ngauri a ri ḓivhi na zwa uri zwi mishonga yo sheliwa ho afho murohoni ndi Ifhio na nga nnḓa ha mishonga ndi vhona zwi na mutakalo ngauri a u ḓivhi na zwori hezwi muroho wo u sia nnḓa u tshi kho mela haningei nnḓa u vha hu kho itea mini khawo. U tea uri u ṱanzwe muroho wau kana tshiḽiwa tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa kho tea u tshiḽa zwi si na ndavha uri ndi zwa sialala na kana asi zwa sialala fhedziha zwi to vhori vhudele ndi ha ndeme na uri u kone u ḓivha zwithu zwine wa kho zwi panga thumbuni yau zwi si na ndavha uri ndi sialala kana asi zwa sialala u ṱanzwa muroho ndi vhona zwi zwa ndeme kha zwiḽiwa zwoṱhe.

Arali ṅwananga avha o shavhela murunduni kana o ḓi isa ndi sa zwiḓivhi nda to zwi pfha nga vhaṅwe vhathu ndi tshi kho tshimbila badani ndi nga ṱanganedza uri nyimele yo ralo ngauri a huna zwine nṋe nda nga ita uri a kone u vhuya sa izwi arali o ya murunduni a tshi ḓo tea uri a vhuye khathihi na vhaṅwe. Ndi nga dzudzanya uri vhathu vha ri vha tshi ḓa vha vhone fhethu vho ṱanganedzea kha zwa zwiḽiwa ndi nga bika zwiḽiwa zwine zwavha hone naho arali ndavha ndi kho bika muroho ndi nga bika muroho uri vha ḽe sa ezwi ndi si na masheleni ane avha a kho ṱoḓea uri hu rengwe zwiḽiwa zwine vha khou ṱoḓa. Ndi zwine uya nga ha nṋe nda nga ita saizwi hu si na zwine nṋe nda nga ita musi muthu o shavhela murunduni.

U ya nga ha nṋe ndi tenda kha uri a si zwavhuḓi uri muthu a ḓi wane a khou tshimbila o bvisela maḓamu nnḓa, kha ḽa mikombo a thi ḓivhi hanefho ngauri ndi tenda kha uri maḓamu ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine muthu ha tei u tshimbila o zwi bvisela nnḓa. Sa izwi zwi tshi ḓo u vhidzelela dzikhakhathi dzine a u dzi ḓivhi hafha nnḓa. Zwino nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a ambare zwiambaro zwine zwa thivhedza muvhili wawe woṱhe hu itela uri a vhe safe na uri a vhe na tshirunzi sa muthu wa mufumakadzi kha shango ḽa hano maḓuvha, ngauri vhafumakadzi a vho ngo tsha tsireledzea kha shango ḽa Afurika Tshipembe.

U ya nga ha mvelele yanga hu tshipfi muthu a ḓe o ambara zwiambaro zwa sialala, huvha hu tshi khou pfhi muthu kha ḓe o ambara miṅwenda kana tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshavha tsha sialala ḽa vhathu vha vhavenḓa fhedziha u ḓo wana uri muthu o rambiwa munyanyani une wo ramba vhathu vho fhambananaho zwino zwi vha nazwo zwi zwavhuḓi uri arali hu khou pfhi a ḓe o ambara zwiambaro zwa sialala ambare zwa sialala ḽa hawe. Arali a si na zwa sialala ḽa vhaṅwe vhathu hu vha hu khou ambiwa zwezwo hu khou ambiwa miṅwenda kana zwiambaro zwiṅwe na zwiṅwe zwa sialala zwi si na ndavha uri ndi vhavenḓa ndi vhatsonga ndi vhapedi vhasotho vhazulu na vhaṅwe vhanzhi.

Hune nṋe nda bva hone ndi tshi zwisedza zwavhuḓi ndi vhona uri vhathu vha kho ḓi tevhelela maitele a kale na kale musi vha tshi bika delele ngauri delele ḽine nne nda ḽi ḽa ndi delele ḽine makhulu wanga vho ḽi bika kana vho vha vha tshi ḽi bikisa zwone. Zwino hafha hune ha nda vha ndi hone hu kho ḓi bikiwa delele u fana na kale na kale zwi si na ndavha uri ḽi kho bikiwa nga nnyi. A thi ḓivhi vho huṅwe fhethu uri vha kho ḽi bikisiwa hani fhedziha hafha hahashu hu kho ḓi bikiwa delele u fana na kale na kale zwine zwo bikiswa zwone nga vhomakhulu na vho makhulukuku washu vha songo shela zwinwe zwithu zwa u engedzela.

Zwiḽiwa zwine nda vhona uri zwi vha zwo fanela uri zwiḽiwe nga vhana vhane vha vha murunduni, ndi zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi dzoṱhe hu tshi katela dzi ṋama miroho vhuswa na vhurotho, hu uitela uri vha vhe na mannḓa vha kone u wana pfhushi dzoṱhe dzine muvhili wavho wa kho dzi ṱoḓa, hu uitela uri vha kone u fhola zwine vha khou zwi lwala kana zwine vho itiwa haningei murunduni. Ndi vhona hu uri vha tea u ḽa zwiḽiwa zwa fushi na u ṅwesa maḓi ndi vhona maḓi a ndeme hu itela uri vhavhe na mannḓa.

Kha mvelele yanga, u vha muyeni zwi amba u ḓa na zwe wa fara kana zwe wa puta, ndi hone nga nḓila ine rine sa Vhavenḓa ra amba kana ra ḓivha uri uvha muyani wavhuḓi zwi amba uri mini.

Ee, hu na mikhuvha ine yavha hone malugana na u ṋetshedza kana u ḽa zwiḽiwa na vhaeni, ngauri vha eni miḓini minzhi vha ḓi wana vha tshi khou fariwa zwavhuḓi u fhira vhathu vha hanefho mudini musi vha tshi khou fhiwa zwiḽiwa.

Zwine nṋe nda nga ita sa muthu ane avha na tshiimiswa tsha u bika ndi nga ita uri, ndi thole muthu ane a ḓo ya a tshi u bika kana ane a ḓo sala a tshi ita zwa u gudisa vhagudi afho tshikoloni tshanga ngauri muthu a muthu anga si zwikone a yeṱhe hoyo muṅwe muthu u ḓo imela nne musi ndi tshe ndo fara zwiṅwe na musi ndi siho, zwino ndi vhona u thola hu tshivha zwi hu zwone zwavhuḓi hu itela uri u sa vhe na tshine tsha nga ima.

Zwiḽiwa zwa Tshivenḓa zwine nṋe nda zwi takalela ndi tshidzimba, na muroho wa thanga wo koḓelwaho, ngauri ndi zwone zwiḽiwa zwine muthu aḽa u a zwipfha uri u ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi nahone zwi a ḓifha. Tshidzimba ndi tshi funa tsho bikiwa nga muthu wa mualuwa, na muroho wa thanga wo koḓeliwaho.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona uri ahuna zwine nda nga ita arali khonani yanga i tshi kho timatima u dzhoina khwairi ngauri zwithu muthu u zwi ita zwi tshi khou bva mbiluni ndi yawe ende sa izwi khwairi i tshi takadza ende u tshi vha u tshi kho imba nga mbilu yawu yoṱhe, zwino hu vha hu si na zwine nda nga ita.

Vhunzhi ha zwiḽiwa zwa sialala zwi tshi bikiwa, a hu sheliwi zwi spice zwine ha ano maḓuvha zwa khou sheliwa, ndi yone phambano ya zwiḽiwa zwa sialala na zwiḽiwa zwa musalauno.

Nṋe uya nga ha nne ndi vhona uri zwi vha zwi si zwavhuḓi uri ri ḓi wane ri tshi kho ambara zwiambaro zwa sialala nga nḓila ine a tshi tshavha ya kale, ngauri zwi sia zwi khou u ita uri ri vhe ri tshi ri tshe na ṱhonifho ya mvelelo yashu nga ku ambarele kune ra ambara kone musi ro ambara zwiambaro zwa sialala.

Kha lushaka lwa ma venḓa, u ṱanganedza vha yeni, zwi funzwa uri muyeni o ḓa, ri tea u thoma hafhu ra losha u itela uri muyeni a zwi vhone uri o tanganedzwa nahone u kho ṱhonifhiwa.

Hai zwiḽiwa zwine nṋe nda zwi funa zwi tshimbilelana na vhutambo ho khetheaho ha mvelele na khalaṅwaha, ngauri zwiḽiwa zwine nṋe nda zwi funa a zwi ngo khakheya kana u khetheya, zwi dzula zwi hone tshifhinga tshoṱhe.

Muimbi wa muvenḓa ane nṋe nda mu funa ndi Makhadzi muimbi ngauri, nyimbo dzawe ndi dza vhuḓi nahone ri a kona uri ri tshi kho imba, ri vhe ri khou tshina ndi ngazwo ndi tshi mufuna.

Dzi puḽatifomo dzine nṋe nda dzi shumisa dza matshilisano u tevhelela zwithu zwine zwa kho bvelela, ndi platform ine ya pfhi pinterest ngauri ndi yone ine ri a kona uri u vhona na ku ambarele na zwiṅwevho zwine zwavha hone.

Ee, nṋe ndi a kona kana u ḓivha u lugisela zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa, fhedziha zwi nga si fani na zwine vhaaluwa vha zwi bikisiwa zwone ngauri vhaaluwa vha bika zwiliwa vha sishele zwiṅwe zwi shelwa zwa musalauno zwine zwa sala zwi kho ita uri zwi vhe zwitshi ḓifha nahone zwi sa pfeledzi, fhedziha nne ndi a kona uri ndi bike zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa.

U ya nga ha nṋe arali ndi wana mushumo une ndi kale ndi khou ṱoḓa nahone ndi kho ṱoḓa u livhuwa vhadzimu vha hashu, ndi nga ṱuwa uri ndi ye ma vhiḓani ndi u vha lugisela hone ndi tshi kho hu swiela na u koropa ma vhiḓa avho, nda ri ndi tshi fhedza hafhu nda dzhia fola ḽa tshinefu na halwa nda kona u vha a phaela ndi zwine riṋe nga mvelele yashu ra shumisa zwone u amba na vhadzimu vha hashu.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa minyanyani kha vhupo hahashu zwi bva kha uri oyo munyanya ndi munyanya ḓe. Tshiṅwe tshifhinga uḓo wana hu munyanya une ndi wa traditional une uḓo tou tea uri u ambare muṅwenda havha na munyanya une ahuna uri hu kho ambariwa zwifhio muṅwe na muṅwe u kho ambara zwine a khou ṱoḓa zwone. Zwino hu ambariwa miṅwenda kana zwiambaro zwiṅwe na zwiṅwe zwine muthu avha nazwo kana zwine a ḓo kona u zwi ambara.

Hai nṋe ndi vhona uri vhaswa vha ano maḓuvha avha kho ambara zwiambaro zwine zwia ṱhonifhea, ende hune vha vha ya hone vhavha vho ambara zwiambaro zwipfhufhi kana zwiambaro zwine zwia siya mivhili yavho nnḓa. Zwine zwa sala zwi tshi kho ita uri muthu a sale a si tsha vha na tshirunzi a si tsha ṱhonifhea vhathu vhoṱhe vha musedze vha tende zwine vha khou vhona zwone ndi saizi zwiambaro zwi tshi tea uri vhathu vha ambe vha humbule zwine vha humbula zwone ngaha iwe vha tshi khou sedza ku ambarele.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri zwiambaro zwine zwa nga ita uri muthu wa munna a ṱhonifhee ndi zwiambaro zwa fomaḽa kana husi mabokhathi ane aya patesa. Ndi vhona hu zwone zwine zwa nga ita uri munna avhe na tshirunzi a ṱhonifhee, husini munna ane uḓo wana oḓi pata kana o ambara ku shothi a khou sokou tshimbila ndi zwone zwine unga si ri ndi munna u mbo ḓivha a mutukana.

Uya nga ha nṋe ndi vhona hoyu murafho wa zwino u tshi kho ambara zwiambaro zwiṱuku zwine zwa sala zwi si tshavha zwiambaro zwavhuḓi. Zwino ndi vhona zwo shanduka na zwa kale ngauri vhathu vha kale vhavha vha tshi ambarela uri vha vhe vho ḓi putela uri vha savhe vha tshi kho sumbedza vhaṅwe vhathu muvhili wavho mara zwino uḓo wana muthu o ambara tshithu tshipfhufhi tshine u to balelwa nau tshimbila tshone a songo tshi tsitsela fhasi kana a songo tshi kokodzela fhasi.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri arali vhana vho lovhelwa nga vhabebi vhavho vha tshi kho ḓivha vhaṱuku, ndi vhona uri vha tea u ṱhogomeliwa nga vhomakhulu wavho, kana arali vha si tshena vhomakhulu vha tou isiwa hayani ha vhathu vha zwisiwana ngauri vhunzhi ha zwithu zwine zwa kho itea miḓini kha vhana vhane vhabebi vhavho vhono ri sia zwi sala zwi si tshavha zwavhuḓi ngori vhafa vha fariwa zwiṅwevho zwine zwa sala zwi si tshavha zwone.

Maitele ane a itiwa musi muthu wa mufumakadzi o lovheliwa nga mufarisi, ndi uri u tea u geriwa mavhudzi sa izwi hu tshipfhi mavhudzi a fara zwithu zwo iteaho kale, u tea u ambara na zwiambaro zwitsu hu itela uri a kone u lilela mufarisi wawe, nṋe ndi ḓivha zwezwo fhedzi sa izwi ndi sathu vha na tshenzhemo kana u ṱangana nazwo kha vhutshilo hanga hoṱhe ndi zwine nda zwi vhona zwi tshi kho itea miḓini kana kha vhahura.

Nṋe ndi vhona unga ahuna zwithu zwine zwa nga dovha zwa ita uri muthu a fhedzisele a si tsha humbula nga ha munna wawe kana nga ha mufarisi wawe ane ori sia, fhedziha uri zwi fhungudzee u tea u dzula a na vhathu vhane vha mufuna vhane vha ḓovha vha tshi kho mu ita uri muhumbulo wawe u savhe u khou humbula nga ha muthu wawe ane ori sia.

Zwithu zwine nda vhona uri ha ngo fanela u zwi ita ndi uri, a wane muṅwe munna hu sathu fhela tshifhinga tshine avha o vhetshelwa tshone nga vhathu vhahulwane, kana aḓi wane a tshi khou shuma nga ḓuvha ḽa lufu lwa munna wawe u tea u wana tshifhinga tshine ndi tshifhinga tshine a ḓovha a kho dzula a khou humbula uri u ḓo tou zwi ita hani ene muṋe nga tshetsho tshifhinga ngauri munna wawe u ḓovha o lovha.

Ngaha lushaka lwa vhavenḓa ri vhona uri zwivha zwi zwo tea uri muthu a ime ṅwaha a sathu funana na muṅwe muthu, ngauri musi hono fhela ṅwaha muthu o lovha hu avha na mushumo une ua itiwa hu ita u handulula oyo muthu wawe na zwithu zwe onoyo muthu a zwi sia hu u itela uri vhutshilo vhu kone u humela ngonani.

Nga zwine nṋe nda ḓivhisa zwone ndi vhona uri muthu wa mufumakadzi u tea u ambara zwiambaro zwitsu hu itela uri a kone u elelwa munna wawe, u tea uri o ambara zwiambaro avha o ambara zwiambaro zwine zwi kone uri zwi muthivhe muvhili woṱhe uri a kone u elelwa munna wawe tshifhinga tshoṱhe hu sina uri uvha a kho munyadzisa kana nga iṅwe nḓila.